Ukusekelwa kolimi lwendawo kobuchwepheshe obusafufusa ukuthi lokho kudala ukuthi babe baningi abantu abakwazi ukusebenzisa ubuchwepheshe obusafufusa ngoba bungolimi abalwaziyo.

Umsebenzi ngingawenza ngokuthi ngiqashe abantu basendaweni ngoba yibo abazokwazi ukuthi iziphi izingxoxo okufanele zixoxwe ezizojabulisa abantu basendaweni.

Yebo, izinhlelo zokusebenza zezempilo zikhuthaza imikhuba engcono. Baningi abantu abafisa ukungenelela lezi zinhlelo zokusebenza zezempilo benze .

Kubalulekile ukuthi imiphakathi ibe nama-Wi-Fi amahhala, ngoba baningi abantu abadinga usizo kwi-inthanethi, abangenalo imali yokuthenga idatha. Lokho kungenza umehluko ukuthi abantu basizakale kakhulu ekutholeni ulwazi kwi-inthanethi.

Inkundla yomculo eyodwa kuyenzeka isebenziseke kalula kunenye ngoba kuyenzeka ukuthi yona ikhiqiza umculo othandwa ngabantu abaningi kunale.

Angizizwa kahle ngalezi zinkundla ezikhokhisanayo ukuthola ulwazi. Abanye abantu abanayo imali yokukhokha, kepha bayadinga ukwazi impilo ukuthi injani lapho bephila .

Indlela entsha yokukhangisa emsakazweni ngingakhangisa ngazo zonke izilimi ezikhona eNingizimu Afrika. Ngingakhangisi ngesiLungu kuphela, kepha ngikhangise ngakho wonke amalimi, ngazo zonke izilimi ezikhona e-South Africa.

ukuthi inkundla ibe nekhwalithi yevidiyo engcono kakhulu. Ngoba lokho kuzosiza ukuthi abantu bajabule bayijabulele into abayibukayo ngoba ikwikhwalithi engcono .

Umsebenzi wesikole ngiyawusebenzisa i-Wi-Fi ukwenza umsebenzi wesikole. I-Wi-Fi ngosuku ngiyisebenzisa isikhashana esingeside, mhlampe kabili noma kathathu.

Inkundla kubalulekile, inkundla kubalulekile ukuthi ibe nemibukiso elungele bonke ubudala ukuze wonke umuntu ezozizwa amukelekile ukubukela imibukiso le.

Ngingacabangela ukuthi enkampanini ekhiqiza lo mshini olusha ine-warranty engakanani inawo yini umshwalense owusekayo?

Amamuvi engingawafaka, amamuvi akhuluma ngomlando wabantu abamnyama, umlando wesizwe sama-Afrika. Futhi ngingawubiza ngokuthi ngingawabiza amanani aphansi, amanani engango-ten randi, ukuze wonke umuntu ezokwazi ukuzitholela, ukuzitholela, ukuzitholela lokhu leli .

Ziningi izinzuzo zokuhlinzeka ngosekelo ngezilimi zendawo. Kuqala ekutheni ukuthi abantu bahlinzeke. Umthetho sisekelo wolimi lwendawo ufinyelele ebantwini, kanti nabantu bakwazi futhi ukwamukela umthetho .

Kufanele ukuthi kube, kube ne-device ebizwa ngokuthi i-decoder noma i-DSTV. Lokhu kuyakuvumela ukuthi ukwazi ukubukela imidlalo ebukhoma, kepha uyakhokha.

Ngingagqugquzela umphakathi ukuthi usebenze ngokuzikhandla ukukhulisa ukusebenzisana nabalaleli. Kusetshenziswane umphakathi nabalaleli. Ngingabagqugquzela kakhulu ngamazwi ami.

Ngingasebenzisa ifonti egqamile, ngisebenzise izithombe ezinkulu futhi ezigqamile. Lokho kuzosiza ukuheha abantu kanye nolimi olunxenxayo.

Umculo othinta abalaleli ngingawukhetha ngokuthi ngiqale ngokuthi ngibabuze abalaleli ukuthi bathanda umculo onjani ngaphambi kokuba ngiwukhethe. Uma sebeshilo abalaleli, then sengizobe sengidlala lolo hlobo lomculo olufunwa abalaleli.